Thengo ya data iya kwama vhaswa, nga murahu ha musi zwivhaswa vhaswa vha tshi kho nyaga mishumo kha dzi inthanethe, ha wanala zwa uri avha na data avha nga ḓo kona uisa phanḓa nau ṱoḓana mishumo. Dziṅwe dzadzi poso kana miṅwe mishumo iḓo vulea vha si kone ui wana vha si kone uya vha i foḽeḽa hoyunoni mishumo, ngauri vha ḓovha vha sa zwiḓivhi nga murahu ha musi vha songo ita mini vha songo zwi vhona ngau savha na data. Zwino thengo ya data kana u savha na data ha vhaswa zwi kho vha farisa zwiṅwevho ngauri vha ḓo sala vha si tsha kona nau wana mishumo, ngauri vha ḓovha sa kho kona u vhona uri ho vula mishumo gai ngau savha na data.

U ḓura ha data zwi khou vha na masiandaitwa asi avhuḓi kha vhathu vhanzhi ndo katela na nṋe muṋe, ngauri sa zwezwi ndi muthu ane a kho dzhena tshikolo kana magudedzini a nṱha ndi tovha ndi na data tshifhinga tshoṱhe, uri ndi kone uvha na vhudavhidzani na maḽekitshara anga ndi vhe ndi khou vhudza zwa uri ndi kho ḓo ṅwala lini mulingo na zwiṅwe zwinzhi, ngo ralo arali nadzi asaimenthe ndi tovha ndi thusalea nga .

Nṋe ndi vhona zwauri theḽemedisini inga thusa muthu, hone arali fhethu hune a dzula hone hu sina tshumelo yavhuḓi kana tshumelo yavhuḓi ya mutakalo, ngauri nga hei theḽemedisini ua kona u swikeleliwa uri a kone u renga mishonga ine ya ḓo muthusa nga tshenetsho tshifhinga.

Vhuṱali ha maitele ina mashiandoitwa avhuḓi kha matshilo ashu, ngauri arali huna tshithu tshine ani kho tshi pfhesesa zwingavha zwi zwa tshikolo kana hu zwiṅwevho zwa hanefha vhutshiloni, ni to vhudzisa vhuṱali ha maitele yani fhindulela zwone kana ni kho ṱoḓa uya huṅwe fhethu hune ani huḓivhi vhuṱali ha maitele i aḓa yavha phindulo yaṋu.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme u tsireledza vharengi musi vha tshi shumisa tshumelo ntswa dza dzi digithaḽa kana dza puḽatifomo, ngauri tsha u thoma vha tea u ḓivha pfhanelo dzavho, zwezwi musi vhatshi kho tsireledziwa vha ḓovha vha tshi kho ḓivhisiwa nadzi pfhanelo dzavho.

Mufuda wa muzika une nṋe nda thetshelesa kha founu yanga ndi gospel, ndi funa luimbo lwa uri zwavhuḓi na zwivhuya zwi tevhele nahone muimbi uyo ndi tsiko mal, ndi zwi funa ngauri ua phaṱhutshedzo muyani nda zwiḓivha zwori zwavhuḓi na zwivhuya zwi ḓo ntevhelela.

Tshaka dza fiḽimu dzine nṋe nda dzi funesa ndi dza ḓirama, ndi adzi funa ngori vhunzhi dzivha dzi khou sumbedza na ngauri zwithu zwi iteisa hani shangoni, vhaṅwe vhathu kha maṅwe mashango kana kha dziṅwe dzitshaka vha kho tshilisa hani.

Khaedu dzine nda ṱangana nadzo nga murahu ha musi ndi tshi kho shumisa dishi, ndi ya uri arali nda sa kone u badela heḽo dishi ndi ḓo sala ndi sa khou ḓivha kana ndi sa kho kona u vhona theḽevishini kana ndi sa kho kona u ḓivhadziwa mafhungo.

Luimbo lune nṋe nda lu takalela vhukuma ndi luimbo lune lwari zwi shumisana zwoṱhe uisa u lugani, zwine zwa amba uri kha vhutshilo hanga arali zwithu zwavha zwi sa kho tshimbila nga nḓila yo teaho kana nga nḓila ye ndavha ndi khou lavhelela ngayo. Ndi ḓovha ndi tshi kho tenda uri hezwi zwine zwa kho itea vhutshiloni hanga zwi khoya u ita uri zwiṅwe zwavhuḓi zwivhuya zwi vuleye vhutshiloni hanga, vhunga zwi tshi shumisana zwoṱhe uisa u lugani.

Mitambo ine nṋe nda i takalela ui vhona kha setheḽaithi dishi, ndi mutambo wa netball ha dovha hafhu havha na mutambo wa thenisi, nṋe ndi takalela u vhona mutambo wa netball ngauri ndi mutambo une wa tambisiwa ngavha vhathu vha tshifumakadzini. Ngauralo zwi sala zwi kho ita zwori nṋe ndi vhe ndi kho takalela u vhona hounoni mutambo ngori ndivha ndi kho vhona vhathu vha mbeu yanga vha tshi khou tamba hanefhaḽa ndi tshi kho zwi ṱalela zwi tshi khou takadza.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi khou ṅwalisa kha phakhethe ya satheḽaithi, zwihulu uitela u ṱalela mitambo ine nda i funesa, nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha ndo ḓi wana ndi ngei Ṱhohoyanḓou kha maṅwe a mavhengele ndi tshi kho ṅwalisa henei sathaḽaithi, u itela uri ndi kone u vhona mitambo ine nda i funesa. Vho swika hevha nṱalutshedza nda pfhesesa nga maanḓa, vha dovha hafhu vha ita uri ndi ṋange magemo ane nda ḓo kona uḽi badela nga ṅwedzi nga ṅwedzi, sa vhunga ndi tshi tea u badela sathaḽaithi yanga ṅwedzi nga ṅwedzi uri ndi ise phanḓa nau vhona mitambo yanga kha theḽevishini yanga.

Zwiṱitshi zwa sathaḽaithi zwine nda zwi funesa, ndi starlife hafho kha starlife huvha hu kho sumbedzisiwa mitambo not mitambo matangwa.

Zwiṱitshi zwine nṋe nda ḓo zwi sia zwine zwavha zwiṱanu, tshau thoma ndi starlife ndi ḓo ṋanga starlife ngauri starlife tshivha tshi kho ḓiswa matangwa ane avha a maindia, ngoralo nṋe ndi takalela maIndia nga maanḓa, tsha vhuvhili ndi movie room hafha kha movie room huvha hu tshi khou mvumvusiwa nga matangwa a mimuvi yo yaho ngau fhambana. Tsha vhuraru ndo vha ndi tshi ḓo ṋanga South Africa music, South Africa music huvha hu kho ḓisiwa mizika yo yaho ngau fhambana ri kho mvumvusiwa nga muzika hanefhaḽa huṅwe ndi SABC 1 na SABC 2.

Ee ndi a tendelana nazwo zwauri huna zwiṅwe zwiṱitshi zwine ahuna zwithu zwavhuḓi zwine na zwi vhona, huna zwiṅwe zwiṱitshi zwine ndi nga to dzula fhasi na donolela maṱo aṋu ni khou sedza hanefhaḽa kha theḽevishini yaṋu, fhedziha ni savhe na pfhesesa na zwori hu kho itea mini kha ḽeḽo ḽitangwa kana kha heneyo mbekanyamushumo ine ya kho ḓisiwa ni sapfhi na zwine zwa kho itea na to dzhenwa nanga vhuludu no farwa nga khofhe ni nga fariwa nga khofhe.

Vhuponi ha hashu vhathu vhanzhi vha shumisa data dza netiweke ya Telkom, mutengo wa hone ndi mutengo une wa farea ngauri muthu a nga kona u renga data dzi songo kaleliwaho dzine wa vha u khou sokou dzi shumisa u ya hoya dza ṅwedzi.

Vhuponi hanga vhathu vhanzhi vha shumisa data dza Telkom, mutengo wa hone ndi mutengo u fareaho nga maanḓa ngauri muthu a nga kona u renga data dzine a nga kona u vha khou dzi shumisa u ya hoya a songo kaleliwa dza ṅwedzi.

U ya nga ha kuvhonele kwanga ndi netiweke ya Telkom ine data dza hone dzi nga farea nga vhathu vhoṱhe, ngori mitengo ya hone ndi yavhuḓi na netiweke ya hone ya dovha hafhu ya vha i tshi vha i tshi khou fara.

I, nṋe a thi vhoni uri data dzi tea u swika fhethu hune ha pfhi dzi khou tshinyala nga kushumisele kwanga ngauuri ndi vha ri khou shumisa zwithu zwinzhi zwo fhambananaho, ra dovha hafhu ra vha ri khou davhidzana na vhaṅwe lune muthu arali a si na data dzawe dzo tshinyala, u ḓo vha a sa tsha kona u u davhidzana na vhathu vhane vha vha uri a vhaho tsini naye nga tshetsho tshifhinga, tshiṅwe tshifhinga wa wana hu zwithu zwa vhuṱhongwa, tshiṅwe tshifhinga u khou tea u amba na vhabebi vhau.

Ndi lunzhi musi ndi tshi vha ndi khou renga data vhunga zwa zwino ndi tshi khou amba hu si na na zwa uri founu yanga ndi nga kona u swikelela zwithu zwinzhi ndi si na data. Honeha uri ndi renge tshaka dza data ndi vha ndo sedza na mutengo, nda dovha hafhu nda sedza na zwa uri zwino ndo fara masheleni a fhio, tshiṅwe hafhu tshine tsha nnyita uri ndi nange bundle dze nda ḓo renga dzone ndi zwa uri ndi vha ndo sedzana na zwa uri idzi data ndi tshi khou dzi renga ṋamusi dzi ḓo u tshinyala lini.

Ee, u ya nga kuvhonele kwanga ndi vhona zwo ri muthu u tea u dzula a na data tshifhinga tshoṱhe ngauri hezwinoni muthu a na data u ya kona u vha a khou davhidzana vhathu, a kho ambedzana vhathu vhane vha vha kule. Tshiṅwe tshifhinga u ya wana a khou davhidzana na vhathu vha muṱa wawe, vhana vha miau kana vhabebi vhau. Hone u si na data u nga si kone u vhuya wa swika na zwithu zwinzhi na u ita tsedzuluso dzau kha musi arali u na dzi assignmende kana hu na dzi tshiṅwahaya dza tshikoloni u nga si kone u zwi swikelela hezwo zwithu.

Muṋetshedzi wa netiweke ya Telkom ine ya ṋetshedza ndeme ya khwine kha data, ra sala ri tshi khou kona u shuma zwavhuḓi ri khou shumisa dzenedziḽa dzi data hanefhaḽa.

Khaedu dzine muthu a nga ṱangana nadzo nga murahu ha musi a tshi khou renga data kha luṱingothendeleki, ndi ya uri zwi nga dzhia tshifhinga tshilapfhu nga murahu ha musi netiweke i sa khou fara zwavhuḓi, hune arali nethiweke i sa khou vhuya ya fara u nga si kone u vhuya wa renga data na luthihi, u tea u thoma wa lindela netiweke i tshi vhuya waa kona u isa phanḓa na u renga data.

Ee, ndi lunzhi ndi tshi vha ndi tshi khou renga data musi ro fhiwa luhafhulelo, ro hafuleliwa mitengo, vho ri fhungudzela na dzi promotion, zwi sala zwi tshi khou ita na zwa uri mitengo ya hone i vhe i tshi khou farea vhukuma.

U renga data musi ni tshi khou shumisa app yaṋu ya bannga ndi zwavhuḓi nga maanḓa, zwi sia zwi songo ita na zwo ri ni shumise masheleni aṋu o linganelaho ni tshi khou ḓivhona zwo ri ni khou itisa hani, ni nga tou ita na u puḽana uri nga ṅwedzi ndi ḓo vha ndi khou shumisa data dza vhugai, dzo itisaho hani.

Tshithu tshine tsha nga ntsinyusa nga murahu ha musi ndi khou renga data kha luṱingothendeleki ndi ngori u nga wana mitengo yo gonya hu no ri mulovha yo vha i fhasi i tshi rengeya, tshiṅwe tshifhinga ndi uri u nga wana netiweke i khou sokou shavha shavha, zwithu zwa hone zwi sa khou tshimbilisa nga nḓila yone. U ḓo fhedzisela u khou fhedza tshifhinga tshilapfhu uri u kone u renga data nga murahu ha musi netiweke i sa khou fara.

Uri ndi kone u ḓivha zwa uri ndi khou ṱoḓa data nngafhani nga ṅwedzi nga ṅwedzi ndi musi ndo thoma nda sedza miṅwedzi yo fhiraho uri ndo kona u swika he nda shumisa data nngafhani, ndi sedza tshi tshikalo tshe nda shumisa data dzone, ndi honeha ndi tshi ḓo kona u dzhia tsheo uri ndi khou ṱoḓa data nngafhani kha hounoni ṅwedzi kana kha miṅwedzi i tevhelaho.

Ndo no vhuya nda vha na khaedu yo raloho ya u renga data fhedzi dza si ṱavhanye u vhonala, ndi nga murahu ha musi ndo renga data dzo vha dzi sa khou tshimbilisa zwone, ndi uri ndi khou ṱoḓa u i shumisa dza vha dzi sa khou shuma, dzi sa khou tenda.